Uma umtholampilo wangakithi ungase uphelelwe imithi namaphilisi abalulekile, umnyango wezempilo ongakwenza ukusebenzisa ezobuchwepheshe ukuhlola ukuthi izinto noma izinsiza-kusebenza ezinjengamaphilisi nemithi zingakanani esibhedlela ngaphambi kokuba y'phele. Makungathiwa sey'phelile nya, ukuhlola ukuthi izindlela zokuletha imithi esibhedlela bezihamba kanjani. Uma wukuthi bekunenkinga kule indlela ebebenza ngayo kuqala, bengenza kangcono noma bathole ezinye iy'xazululo zokuletha imitha esibhedlela, noma babe nabantu abababekayo ngaphakathi esibhedlela abazosiza ukwazisa imitha mase kuseduze ukuthi iphele noma isiphelile. Umphakathi wona ongakwenza ukumashela emahhovisi ezomnyango wezempilo ukuze uyowazisa ngokungabibikho kwezinsiza-kusebenza ezingamaphilisi, kanye nemithi. Noma ngaphezu kwalokho ungasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukubhalela umnyango wezempilo ngokushoda kwemithi.

Okungenziwa ukuze kunikezwe ulwazi olunembile mayelana nokuvimbela inzalo ezindaweni zasemaphandleni, okokuqala ukuthola kolwazi lolu olungasilona iqiniso ukuthi balithole kanjani, lukangakanani kanti futhi banalo yini ukufakazi okungasiza ukuthi lolu lazi ngempela luyiqiniso yini. Uma sekutholakalile-ke ukuthi iluphi lolu lwazi okungasilona iqiniso abanalo, ukulungisa-ke lolu lwazi okungasi yiqiniso. Abezempilo bengabafundisa ngalezi zinto zokuvimbela inzalo ukuthi zisiza kanjani, babanikeze futhi nobufakazi. Ubufakazi obungabunikezwa-ke ukuletha abanye abantu besifazane abaye basebenzise izinto zokuvimbela inzalo babone ukuthi bangabantu abaphilayo emzimbeni, kanti futhi abanakho lokhu ukugula noma izinkinga abacabanga ukuthi umuntu uba nazo mayesebenzisa izinto zokuvikela inzalo.

Ukusebenzisa imikhiqizo yokulahlekelwa isisindo engahloliwe kungaba yingozi kakhulu empilweni yomuntu. Nengoba esebenzisa le mikhiqizo engahloliwe kungenzeka ukuthi akazi ukuthi yini efakiwe noma yini esetshenzisiwe ukwakha le mikhiqizo, okungenzeka lokho okusetshenzisiwe kungaba sengozini, noma kubeke impilo yakhe engozini, noma akuhambelani nomzimba wakhe. Lokho kungagcina kumbeke engozini, impilo yakhe engozini kakhulu. Kanti futhi kwesinye isikhathi ukusebenzisa le mikhiqizo kakhulu kungagcina kubeka impilo yakho engozini ngoba kwesinye isikhathi izinto ezisetshenziswe ukwakha le mikhiqizo ingase kube ukuthi ayihambelani nomzimba wakho. Ngoba ingase ibulale iy'cubu ey'thile zomzimba wakho noma ibulale izakhamzimba ey'thile emzimbeni wakho. Kungase kwenze impilo yakho iwohloke.

Isifo sofuba siyinkinga kakhulu ngoba izitho zakho zomzimba zigcina zingasakwazi ukusebenza ngezinye iy'khathi. Kanjengamaphaphu nje, amaphaphu agcine egcwala amanzi mawunesifo sofuba, bese uthi noma uphefumula kube ngathi uyacindezeleka, noma ukhwehlela kube buhlungu umphimbo. Ngakho siyingozi kakhulu.